Mitambo ya inthanethe ndi vhona ungari a yo ngo to luge lugela zwavhuḓi muvhili wa muthu nga nṱhani ha uri zwi sia muvhili u sa tsha wana nyonyoloso yo fanelaho, muvhili a u koni u wana nyonyoloso musi muthu a tshi khou tou tamba hezwi zwine zwapfhi ndi Esports kana u tshi khou tou tamba kha inthanehte. Muvhili u ṱoḓa muthu a tshi to takuwa uri misipha na marambo zwi kone u tou onyolowa zwavhuḓi.

Vhunzhi ha vhathu ndi wana vha tshi funesa mutambo wa bola hafhanoni kha inthanethe, ngauri iṱali u wana vhukuma vho fara uḓinga na vhana u wana vho fara hezwiḽa zwine zwapfhi ndi dzi TV game vha tshi khou tamba mutambo wa bola kha inthanethe, vhunzhi havho ndi vhona ungari vha kha heḽi siani ḽa zwa bola.

Nṋe dzi vidio geims a thi athu vhuya nda dzi tamba a thi athu vhuya nda dzi takalela athi athu vhuya nda vha tsini nadzo, ndi ḓi vhona vhathu vha tshi kho dzi tamba fhedziha u dzi tamba nṋe muṋe a thi athu vhuya nda zwi ita lini.

A thina na tshenzhemo na nthihi ya nṋe muṋe zwi tshida siani ḽa u tamba video games, ndi ḓi vhona vhathu vha tshi khou tamba nga maanḓa vhane vha vha uri ndi vhana vhaṱuku wa wana muthu a tshi vho tou ungari na zwino ṱhalukanyo i tsha to dzhia zwavhuḓi, miraḓo ya muvhili nga maanḓa zwanḓa u tshi wana zwi tshi takuwa nga nḓila ya u to u nga ri muthu u na vhuholefhali kha ye i ndi vhona ungari tshenzhemo ya nṋe muṋe vho a thina ayo lini.

A thi na nḓivho yazwo hezwo zwa uri musi muthu a tshi tamba u tamba mutambo kha inthanethe u ya ngafhi, a thi tou vha na nḓivho vho lini.

Ndi khou baleliwa u nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ṋange ufhio mutambo, sa musi nṋe muṋe na yeneyi i no pfhi ndi euro truck ndi sina na nḓivho ya zwo na luthihi ndi khou baleliwa u nga ṋangisa vhathu.

U tamba game kha inthanethi ndi a tenda u funo uvha u na luṱingo khwalwa lwau kana u na laptop kana tablet, nahone u funa uvha u na datha uri u kone u dzhena kha inthanethe u tambe hoyo mutambo.

U komolela tshikirini tshifhinga tshilapfhu zwi a vhaisa maṱo zwa dovha hafhu zwa vha na masiandaitwa a si a vhuḓi kha muhumbulo na kha muvhili woṱhe wa muthu, nga u ralo ha a thi vhoni uri muthu u tea u fhedza tshifhinga tshilapfhu o komolela tshikirini kana o komolela founu yawe a tshi khou tamba game kha inthanethe.

Nṋe a thi athu vhuya nda tamba dzi game kha inthanethe, nga u ralo ndi nga si ri hu na zwe zwa vhuya zwa ntakadza musi ndi tshi khou tamba nga uri athi athu vhuya nda tamba.

Vhuponi ha hashu vhana u wana vhe kha mutambo wa bola ine nahone bola ya hone i tshi vha i tshi khou rahiwa henefha mabuseni vho buṱutshelwa vhukuma, hu tshi ḓa kha dzinyimbo uḓi wana vha tshi kho ḓi imba nyimbo dzedzi dza mitshino ya inopfi ndi mitshino ya phop ya vhaimbi vhanevha vhane ra vha ḓivha vha no imba dzedzi dzi nyimbo dza phop dza tshivenḓa, vhunzhi hadzo dzine ndi nga si dzi ambe nga madzina lini honeha kha lwa mitambo vha vha vha vhe kha ḽa bola nga maanḓa vhatshi vha vha si na dzo na tshomedzo dza hone vha tshi vha vha vhatshi khou raha bola hanefha badani mabuseni.

Nṋe ndo aluwa ri tshi tamba bola ra dovha hafhu ra tamba na mutambo we ra vha ri tshi u vhidza uri ndi duvheke, ndi hune musi utshi u lavhelesa u wa vhona u nga ri u tonga u a ṱoḓo u fana na khirikhethe kana soft ball nga luambo lwa tshizwino. Ro vha ri tshi dovha hafhu ra tamba na mutambo muṅwe ravha ri tshi ita tshankhokhoi ri tshi khou raha kukoṱikoṱi mutambo hoyo wo vha u tshi vhidzwa upfhi ndi tshikotshi, ndi vhona ungari ndi yone mitambo miraru ye ravha ri tshi i tamba heyo, hu ḓivha na mitambo i no tonga ya ndode hezwila zwa u posa tombo nṱha hutshi ḽi gavha utshi kokodza maṅwe ro aluwa ri tshi i tamba na yeneyo.

Mutambo une wa khou dzulela u fhiriselwa kha miraḓo kana kha mirafho miṱuku ndi mutambo wonoyu wa bola, zwa zwino ri khou vhona na mutambo u no tonga wa wa rugby u kho dzhenisiwa nga maanḓa zwikoloni nga maanḓa kha zwikolo zwezwo zwine zwa vha zwa tshikhuwani ndi yeneyo mitambo mivhili ine nda vhona ungari i khou isa phanḓa u pfhukiseliwa kha mirafho miṱuku.

Game ya soduku a thi to i ṱalukanya zwavhuḓi zwiṱukuṱuku zwine nda ḓivha ndi zwa uri iya ṱuṱula muhumbulo nga heiḽa nḓila ya uri muthu u kombetshedzea u ṱanganyisa maipfhi kana maḽeḓere uri a ite ipfhi ḽikene a tshi ya ubva kha tsha monde uya kha tshauḽa, a dovha a bva nṱha atshi tsa fhasi ndi hezwo zwine nda tou zwiḓivha nga geimi heinoni ya soduku. Ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha i lingedze nga uri i a ṱuṱula muhumbulo i a thusedza na uri vhathu vha gude luambo lwonolu lune lwa kho shumisiwa kha u fhaṱa maipfhi kha heneyo game ya soduku.

Hafhanoni vho nṱula ndoma ngauri a thi tu ṱalukanya zwavhuḓi hoyu mutambo une wa pfhi ndi mutogwa.

Ee, khadi ndo vhuya nda i tamba ndi tshi kha ḓi vha ṅwana honeha musi ndi tshi kha ḓi tou thoma ndo wana i tshi konḓa vhukuma ngauri muthu o vha a tshi tea u kona u tietea zwavhuḓi kana u to kala zwavhuḓi uri ndi lini hune wa nga i dzhena, nahone u tshi khou fhufha vhu nṱha vhungafhani ngauri wa fhufhesa i khou rwa ṱhoho kana mutsinga wa fhufha zwiṱuku ya u rwa milenzhe. Nga u ralo wo vha u mutambo we wa vha u sa to leluwa nga maanḓa u dzhena fhedzi musi wo no dzhena ndi mutambo wa vhuḓi nga maanḓa ndo vha ndo swika he na nṋe nda tou funa vhukuma.

Miṅwe ya mitambo ine nda i ḓivha ya sialala ndi mutambo u ngaho musangwe, muravharavha, khadi, mufuvha, ndode ṱhamusi na miṅwevho honeha we nṋe nda to gudisiwa vhukuma ndi khadi ndi wone mutambo we nda vha ndi tshi u funa ri tshi tamba ri vhatukana na vhasidzana ndi wone une wa khadi.

Muravharavha ndi mutambo u tambiwaho nga vhathu vhavhili musi vha tshi khou tamba vha vha vhe na zwipiḓa kana dzi phisisi dzine vhavha vhatshi kho dzi vheya kha lubulanga kana kha bammbiri ḽeḽo ḽine vhavha vha tshi kho tamba khaḽo. Nḓivho i ya uri muthu a vheye zwipiḓa kana dzi phisisi dzawe dzi vhe tharu dzi tshi khou tevhekana dza nga vha tharu dzi tshi khou tevhekana u tendeliwa u ṱula tshipiḓa kana phisi ya houḽani ane a khou pikisana nae, ndi hezwo zwine nda zwi ḓivha nga miravharavha.

U ṅwala dzi hobi kha CV zwi a thusedza mutholi uri musi asathu thola hoyo muthu avhe na vhuṱanzi kana avhe na nḓivho ya uri uyo muthu angavha atshi funa zwithu ḓe, angavha atshi funa mitambo ḓe uri musi a tshi mu thola a kone u ḓivha zwa uri mushumo une a khou muṱhogomela wone u u ḓo mu ḓifhela naa. Ngauri arali dzi hobi dzawe dzi dza muthu ane a funesa u ṱwa nnḓa ha ngei ni zwi amba uri muthu o raloho anga wana zwi tshi mu konḓela nga maanḓa u ita mushumo une wa mu ṱoḓa uri avhe nga ngomu nḓuni kana avhe a nga ngomu ofisini.

Musi ndi na khonani dzanga ndi takalela u dzhenelela kha mutambo wa chess mutambo wa chess ngauri ndi wone une wa ṱuṱula muhumbulo nga maanḓa.

Mutambo une nda u funesa ndi une wa pfhi solitaire ndi houḽa une wavha wa magaraṱa fhedzi nda vha ndi tshi khou tamba kha computer kana kha laptop, ndi mutambo une ndi tonga ndi a u tamba arali hu si luṋa lu ngavha luṱanu kha vhege zwi amba uri arali kha ḓuvha ndo wana thirty minets kana uya kha awara ndi nga ḓiri ndi u tamba awara ṱhanu kha vhege ndi mutambo wa solitaire.

Musi tshi tshifhinga tsha u awela ndi funesa mutambo wa chess ngauri ndi wone une arali ndi tshi khou lingedza u sa humbulesa nga zwithu zwinzhi zwi ngavha zwa muṱani, zwi ngavha zwa mushumo mutambo wa chess u a kona uri ndi awedze ngawo muhumbulo, ndi dovhe hafhu ndi gude uri kha nyimele nkene ine nda nga vha ndo livhana na yo ndi nga to i dzhenelelisa hani ngauri hoyu mutambo wa chess u ṱuṱula muhumbulo hezwiḽa zwine zwa vhidziwa u pfhi ndi strategic planning u wa u thusa uri u kone u puḽana uri kha nyimele ndo livhanaho nayo ndi isa hani phanḓa nayo.